Mongwe yo o kileng a tsiediwa ka tsa kalafi, o ne a latlhehelwa ke botshelo ba .

Batho ba e leng hore ba na le bohole, ba tshwanetse go leka ka bojotlhe ba bone hore ba ikamohele ka mokgwa o ba leng ka teng, ebile ba leke go ipona e le batho ba eleng hore ba ka tshela le batho bao ba senang bohole gonne le bone jaaka ba na le bohole jalo, ke batho ebile ba tshwanela ke ho tshela matshelo a bona ka boitumelo ntle le go itlhoboga.

Bolwetsi jwa lebolelamading, bo ka tshwara lesea fa e le hore mme wa lona o ne a ntse a na le bolwetsi jono. Fa e le gore mmaagwe lesea o ne a sa nwe ditlhare kgotsa meriana e leng gore ba ne ba mo neela yone, fa a ntse a ntsha lesea, bolwetse jwa lebolelamading bo ka tshwara lesea leo.

Nka ba botsa nnete gore ke tlogetse go nwa melemo ya me ka gonne ke ne ke ithaya kere ke fodile, ka jaanong ke ne ke ikaketsa. TB ya me e ne ya boa tota-tota nka ba bolella nnete gonne ke solofela gore go bua maaka, go ka se nkise gope.

Baimana ba tshwanetse hore ba belegele kwa bookelong gonne fa ba fetsa go belega, go nale ka mokgwa o ba tshwanetseng go tlhokomediwa ka one le bana ba bone. Go na le meriana e leng hore ba tshwanetse go e fiwa fa ba fetsa go belega. Ka jalo, fa e le gore ba belegela kwa ntlong ha ho na ope yo a ka netefatsang hore ba fitlhela meriana eo e siameng. Ka jalo, ba ka tlhahelwa ke kotsi kgotsa loso.

Mekgwa ya kalafi ya setso e alafa motho mo gotlhe. E mo alafa mmele otlhe, e mo alafa semoyeng le mo aneng a, a neng a lwala mo teng, e a mo fodisa ebile e mo dira gore a ikutlwe a le botoka mo semoyeng le mo mmeleng wa gagwe.

Ditirelo tsa pholo tsa poraefete, ke tsone tse eleng gore di tlamela ka ditirelo tsa maemo a kwa godimo gonne kwa poraefete ha go balwetsi ba le bantsi jaalo gonne ba patela madi a leng kwa godimo. E fela kwa ditirelo tsa pholo tsa puso, go batho ba le bantsi, ho matšhititšhiti a batho ka lebaka la hore kalafi ke mahala ene ha go batho ba le bantsi ba dirang gore ba na le madi a go ka duela ditirelo tsa pholo tsa poraefete gonne madi a teng ke a mantsi.

Mekhwa ya ho tlhokomela pholo ya bo mme le dithulahanyo tsa go ba thibela malwetsi, di ka thusa dinaga tse e leng gore di a tlhabologa ka go ba neela meriana e e leng hore e ba tshwanetse le go ba tlhaba di-vaccine gore ba thibele malwetsi le go ba neela meriana e leng hore e ka fokotsa bogale ba malwetsi.

Mekgwa ya setso ya go fodisa malwetsi le go dirisa melemo ya ditlhare, di thusa go alafa ditlhabi le malwetsi a mmele fa e le gore di nwewa tsatsi le letsatsi ebile motho o dumela mo go tsone hore di tla mo thusa ka honne selo se eleng gore se ka go thusa, ke tumelo.

Batho ba baholo ba tshwanetse go dula le batho ba e leng gore ba ka ba tlhokomela ebile ba ka ba gopotsa gore ba nwe ditlhare tsa bona ka tshwanelo gonne se se bakwa ke gore bontsi ba bone ba dula ba le esi ebile ba lebala, bagodi ba lebala. Ba lebala dilo di le dintsi le go se nwe ditlhare tsa bona ka tshwanelo kgotsa nako e e leng gore e tshwanetse.

Ke kile ka kopana le di pamphlet-e tse e leng hore di tsibusa batho ka melemo e e leng hore ha ba tshwanela go enwa, go tshwana le molemo o o go botsang hore o nwa gompieno, ka moso o tsoga o fodile gotlhelele. Ke nngwe wa mofuta ya melemo e e leng hore batho ha ba tshwanela go iphitlhela ba enwa kgotsa ba tsaya karolo mo go yone.

Nnyaa, gonne ha o ope o e leng hore o kile a nwa melemo ya setso e le gore o tshwerwe ke malwetsi a thobalano ebile ha o yo eleng hore o kile a alafiwa ke melemo ya setso fa a tshwere ke malwetse a thobalano jaaka gonorrhea.

Bolwetsi jwa TB bo tlholwa ke go tlhola mo maroleng ebile le go tsuba matekwane. Fa o setse o tshwaetsegile, o ka ya kwa bookelong kgotsa tliliniking, fa o fitlha wa kopa gore ba o neye meriana e leng gore e tla o thusa. Fa o fetsa fao o tshwanetse o netefatse gore o nwa melemo ya hao ka nako eo e nepagetseng gore o seke wa tshwaetsega le go feta.

Ke itse gore bolwetsi jwa TB bo tlhasela mafatlha, ebile sengwe se o ka se elang tlhoko ke gore fa e le hore o tshwere ke bolwetse ba TB, o tla ikutlwa o gotlhola o sa fetse ebile o gotlhola madi. Fa ele gore bolwetsi bo, bo go tshwere, o tshwanetse wa nwa melemo ya gago tsatsi le letsatsi go netefatsa gore o nna botoka ebile o ikutlwa o le botoka. Fa ele hore ha o e enwe, o tla iphitlhela o le kwa bookelong ka lebaka la gore ga o nne botoka.